Izinhlobo zamamuvi zihlukahlukene lapho khona singabala khona amamuvi afana no-action, kube khona nokhomedi lapho khona abantu behleka khona amahlaya. Kanti uma sikhuluma ngamafomethi sisuke sikhuluma ngekhwalithi yayo leyo muvi leyo okungabalwa khona ama-MP three, ama-MP four kanye nama Blu-ray.

Izinkinga zezinkundla zokuxhumana engingathanda ukuzixoxa nabafundo bami kungaba ukulahlekwelwa ubuwena phecelezi i-identity theft, lapho khona umfundi engazithola khona efaka yonke imininingwane yakhe kuma-social media ekanti abantu bafuna ukuthi ukweba ubuyena.

Ukuze wonke umuntu akwazi ukuthi adanse bengingadlala izingoma ezingaphansi kwe-genre ebizwa ngokuthiwa amapiyano njengoba lo mculo lo ukwazi ukuthi ufukamele zonke izizwe, kanye nezinhlaka, kanye nezigaba zeminyaka ehlukahlukene.

Bengingasebenzisa izinhlelo lapho khona ngikhipha khona amasaveyi kuzo zona izinkundla zokuxhumana kanti futhi ngiphinde ngivakashele nezitolo lapho ngizokwazi khona ukuthatha ucwaningo lwami. Bengingarikhoda phansi ngisebenzisa umakhalekhukhwini okanye ngisebenzisa izinto ezifana no-laptop ukurikhoda idatha.

Kulezi zinhlelo wonke umuntu uyakwazi ukuthi adlulise umbono wakhe, njengoba abalaleli basuke bekwazi ukuthi bashayele ucingo bashayele kuleso siteshi bakhulume ngendlela yala abasuke bezizwa ngayo mayelana nesigaba okusuke kuxoxwa ngaso kuleso sikhathi. Ngakho-ke abantu bayakwazi ukuthi badlulise imizwa yabo.

Umculo angakhona ukuthi awudlale ekuseni uma kungukuthi uyogijima angasebenzisa umculo opholile njengoba kusuke kuyisekuseni umqondo wakhe usuke udinga ukuthi ukhululeke ezokwazi ukuthi acabange kahle njengoba eyogijima, kanti futhi akudingeki ukuthi ajahe.

Abantu bakwazi ukuthi baxhumane yize umuntu esemabangeni akude naloyo aseduze afuna ukukhuluma naye, ngakho-ke ukufika kocingo lokuqala kwasiza abantu ngezindlela eziningi njengoba usukwazi ukhipha umbiko ubikele abantu abangekho seduze nawo endaweni. Ngaphandle kokuthi wena uze uzihambele okanye ulinde kuthathe isikhathi ukuthumela iposi.

Abagqugquzeli ibona abakwazi ukuthi bavezele emphakathini kanti badayise leso sithombe saleyo nto abasuke beyigqugquzela ngaleso sikhathi.

Izinkundla zokuxhumana zidala uqhekeko kakhulu kanti futhi uma umuntu esezosebenza kwiphrojekthi yena akhethe ukunaka izinkundla zokuxhumana, ekugcineni ugcina esala ngemuva njengoba sisuke sisebenza kanti futhi kugcina kungekho ukuphokophela phambili kule nto esisuke siyenza ngaleso sikhathi. Ingakho kubalulekile ukuthi uma sisebenza kule phrojekthi kumele umuntu ucingo lakho aluvale okanye umuntu angaluphathi ucingo ngesikhathi sokusebenza.

Mukhulu umehluko. Umakhalekhukhwini wakuqala wawungeke uze ukwazi ukwenza izinto ozenza njengamanje, njengoba esikhathini samanje sikwazi ukuthi sibheke isimo sezulu kuwo amafoni ethu siwaphethe esikhwameni ngaphambi kokuthi siphume endlini. Kanti futhi usukwazi nokuthi uthole umbiko wezezindaba uhleli khona phakathi endlini ngaphambi ngaphandle kokuthi uze ulinde umbiko ovela emsakazweni okanye kumabonakude.

Imithetho engingayisebenzisa kungaba ukuthi umuntu akwazi ukuthi adlulise umbono wakhe ngokukhululeka. Kanti futhi ngingasebenzisa umthetho wokuthi umuntu azidalule ukuze kungeke kube khona uqhekeko, kanti nokweyisana ngaleso sikhathi mayelana nento esuke ikhulunywa.

Indima engase ibe khona kungaba ukuthi uma kungukuthi uyaphenya idivayisi ikwazi ukuthi ukuvezele uhlelo osuke uluphenya ngaleso sikhathi ngaphandle kokuthi wena uze ucinge ujule kulezo zinto osuke ufuna ukuzithola.

Abantu bakwazi ukuthi bakhone ukuxhumana nezithandwa zabo kanye nabantu abasondelene nabo ngokushesha, kanti futhi ubudlelwano obaba khona kwakungukuthi ukwazi ukuthi ufake imali ngaleso sikhathi ukhulume nomuntu osuke ufuna ukukhuluma ngaye.

Lokhu kungaba nomthelela omubi njengoba i-AI izobe seyikwazi ukuthi idayise idayise noma iveze imikhiqizo ekungeyona, umuntu usengakhona ukuthi i-AI imenzele kubukeka ngathi leyonto esuke eyithengisa ibukeke kancono kunento esuke eyithengisa ngempela.